Ke nahana hore moriana ona o fokotsang o lokile haholo, haholo ho batho ba bontate ba ba nang le mpa tse tenya. Ha o na le mpa e tenya ha o kgone ho etsa mosebetsi o motle ka kamoreng dikobong. Moriana ona o ka thusa batho haholo mme le ha hona le mafura mmeleng, o na le mafura a mangata, bokulo bo tla ka pelenyana, o kenelwa ke mekulo e mengata ngata, malwetse a mangata ngata a iphitlhela fela, bo di-cancer, kankere ya malwetse, dia kgona ho iphitlhela, tswekere e kgona ho kena ka pele ya ha o le motenya haholo mme o kenwa ke malwetse. Moriana ona o ka thusa batho haholo holo.

Di-clinic tsa Afrika Borwa di hlalosa ka ha batho ba etsa thobalano, ba sa sebedise seo se ba lokelang ho sebedisa e leng tshireletso. Bongata ba batho ba South Africa Borwa ha ba sebedise tshireletso ha ba etsa thobalano. Ke mokgona ho nang le malwetse a mangata, mme ho na le bana ba bangata le bana bana ba kgonang ho etsa bana matsatsing ana a kajeko. Ehlile hangata dipetleleng le ha o fihla o tla utlwa o jwetsa ka ha batho ba le bangata ba fihla mona ba kulang, ba nang le malwetse, ba sa kgone hore ba iphekole ka pelenyana hoba ba dieha le ho ya tliliniking ha motho a kula, o tshaba ho ya tliliniking nako e sale teng.

Bohloko bona ba kankere ke lefu le bohloko haholo. Bo bonahala bo etsa motho a sa holeng meriri ha bo se bo mo tshwere. Bo etsa motho a dulang a omeletse, motho a dulang a hloka metsi ka nako tsohle mme a sena tatso ya dijo. Bo etsa ntho tse ngata mmeleng wa motho, mme bo etsa motho a kgathetseng mme wa fufulelwa bosiu. Lefu la kankere le kotsi haholo mme le senya le letlalo la motho. Ha o lemetse ha o sa fola moo o lemetseng teng, mme le ka pele botona ha o le motho wa ntate, ha bo sa kgona hore bo sebetse hantle.

Bakeng sa ho ima hwa mme nka kgothatsa haholo hore a hlaba ente kgwedi dikgwedi, sepetlele kapa di-clinic-ng tse haufinyana bakeng sa mahloko nka ba kgothaletsa hore ba sebedise tshireletso e leng kgohlopo. Ho na le dipidisi tse ngodiswang clinic-ng tse ho thweng ke di-Prep, tseno di thusa ka mahloko ana a tshwanang le bo-HIV hore ha e kene motho e mong e seka kena ho e mong kapa ha ba na le bohloko bona ba seka tshwaetsana mahloko ho ya pele. Nka ba kgothaletsa le hore e mong ha se ka robala ka ntle mme a ikutswa kantle a kgutlela ho molekane wa hae, kapa yane a robala kantle, a kgutlela ho molekane wa hae. Mme ba ka sebedisa kgohlopo mehla le matsatsi haeba ba sa sebedise dipidisi tseo kapa mme a sa hlabe.

Banna ke batho ba e leng hore ba na le bothata bo boholo haholo lefatsheng. Ho na le bana ba sa kgoneng hore botona ba bona bo sebetse haholo ha ba fihla thobalanong, mme seo se ama maphelo a bona haholo hoba bonwenwe le bofebe bo qetella bo ba teng kantle mme batho ba mme ba bomme ba qetelletse ba se ba robala kantle. Sena se ka thuswa ho na le di-clinic tse bitswang di-Men's Clinic, tse ka kgonang ho thusa batho ba bontate ka tsohle tse ba nang le mathata ka tsona bophelong ba tse amang maphelo a bona, di-sick tsohle tse ba amang tse sa foleng, ba ka kgona ho kopana le Men's Clinic mme eka ba thusa ka tsohle tse ba nang le tsona tse amang bophelo.

Ke kgothaletsa hore batho ba ba mmele o boima hore ba fokotse mmele. Ha ho bohlokwa hobane mmele o imelang ho ba mafu a ba mangata, mafura a petetsana mmeleng mme le mpa ya ho imela le mafung a dikobo o kgona ho ba le mafu a dikobo hobane mpa kgona ho kwala hore o seka kgona ho etsa mosebetsi wa dikobong, mme ma di-sick di tla ka kaho fapana, cancer ya kgona ho kena habobebe ha ona le mmele o o imelang, mme mafura a petetsane, tswekere e re kgona ho kena ha bobebe ha hona le mafura a petetsaneng, mme mafu a mangata o tla dula o fufuletswe bosiu, o tla dula o sa kgone ho etsa letho, o fufuletswe o dula o kgathetse.

Ke nahana hore mmuso o ka kgona ho thusa maqheku le maqhekwana ka ho ba nyollela tjhelete ya hore kgwedi le kgwedi e ba e fumanang e kgone ho lekana motlakase, dijo le metsi. Ntle le mo haeba e sa di lekane le ha kaba ka fuwa ya dijo fela, mme motlakase le metsi mmuso o ba rekele tsona, o tle di hule tjhelete ya bona ha fela o ba file ya dijo e lekaneng. Ke nahana hore e ba ama haholo hoba ha ba kgone ho iketsetsa letho mme ha ba kgone ho itsamaela ka maoto bongata ba bona ha ba kgone ho ikisa mabenkeleng.

Tsela e ka fokotsang batho ba tletseng dipetleleng ke ho sebedisa tshireletso bakeng sa thobalano. Bongata ba batho ha ba sebedise tshireletso. Ke jwala, bongata ba batho ba nwa jwala ka tsela e sa hlwekang, mme batho ba bangata ha ba nwele jwala ba a lwana dipotong mme ba hlabane ka dithipa kapa ba kganne makoloi, ba iphumane ba se tsoha ba phaphama ba le sepetlele, mme le ho ikutswa ha baratani ha ho ka fediswa ke hona ho ka thusang batho hore ba tlohelle ho ya dipetlele hoba ba bang ba tseka basadi le banna. Ke mokgona batho ba tletseng dipetlele ba se ba sa kgone hore ba itshwere hantle.

Nka hlokomedisa batho ba bontate ho tlohella ho tsamaya dipetlele tse fapafapaneng ha ba batlana le thuso ya kankere kapa ya lefu la botona. Nka ba kgothaletsa ho ya di-clinic-ng tse haufihaufi le bona kapa ho ya Men's Clinic, e leng yona e ka kgonang hoba thusa, hoba lefu la dikobo le na le ho ama malapa a mangata haholo, haholo ba arohanya le batho ba bona e leng balekane ba bona ba dulang le bona ka tlung, hoba batho ba bomme ba dulang le bona ba kgona ho ya kantle ba ilo batla dikobo kantle, ebe ha ba kgutla e se ba ntwa ka lapeng.

Ehlile ho jwalo, bongata ba batho ba shwela dipetlele hoba manese a fella batho pelo, mme ha ba se ba kgathetse ke ho sebetsa ba omanya bakudi. And hape, batho ba dieha ho fumana thuso ka lebaka la hore motho a sena ditokomane tsa sepetlele seo mme le motho a hlahetseng kantle, e amme e ama batho ba bangata haholo. Hoba mmuso o ka thusa batho ho ba etsetsa ditokomane ha fela ba dula mona moo ba tlileng teng ka bodulo.

Hona ke mathata a maholo haholo hoba batho ba bontate ba hlokang mosebetsi, ba kopana le mathata a mangata bophelong, ba a kgona hore ba tshabe ho bua le beng ba bona, le beng ba bang ba phelang le bona ka taba ya mosebetsi ya ho sa sebetse mme ba tshaba le ho fereha batho ba bomme tseleng hore ba tshaba hore ba tla ba tsheha. Mme e ba ama haholo hoba ha ba iketse bongata ba bona.

Ke taba e bohloko haholo hoba ha ele baleloko la bo bona, ha ba etse jwalo mme ba fumana thuso hanghang kapa ha e le batho ba amanang le bona kapa ba ba tsebang. Nka rata ha setjhaba se ka ngolla Lefapha la tsa bophelo ho ya tsebisa mo tsebisa hore tsena tse etsahalang di mpe haholo hoba batho ba hlokahalla matlong e le kgale ba emetse di-ambulance di sa fihle, di tlo fa batho thuso. Motho o kgona ho ngolla ambulance kapa a e founele hona jwale, empa e tlo fihla ka mora hora tse tharo kapa e fihle ka la hosane hwa teng. Hothwe di-ambulance di a shota, e ama setjhaba haholo taba eo.